Tsala ya me jaaka o thotse madi a ga rraago, ke ne ke nagana gore o ithekele poleke o age di-room o kgone go dira madi ka one. Gonne madi ao a mantsi thata gape a ka go dirisa diphoso tsala ya me. Jaaka ba bangwe ba re ba itseng ke a go kopa, kopa o dire sengwe se se tlileng go jesang ka moso, le wena o kgone go iphidisa ka madi a o. Dira di-room aga kgwebo ya go rent-isa kgotsa lebelela mo o tla e tsenyang teng e kgone go gola tsala yame.

Batho ba dira diphoso ka go ananya madi ka go tsenya fela ba sa itse gore ditlamorago ke eng, batho tshwanetse ba ithute ka tsa kgwebo ka tsa madi le tsa go baya madi ko bank-eng pele ga ba ka baya ba itse gore ba baya madi kgotsa ba dira gore a gole.

Madi go simolola ka madi a o nale mo ona gape tshwanetse o itse gore go ya ka gore o beile madi a bokae, gonne le ditlamorago tsa gago di ya ka gore o beile madi a a kanakang. Gape dipoelo tse di tla go itumedisang ke tseye ga o baile madi a mantsi for nako e telele gape o tshwanetse o tlhaloganye ditlamorago mo o bayang madi teng o ithute ka moo o bayang madi teng.

mo nakong ya jaanong go dirisa mogala wa gago go berekisa banka go a thusa thata, gonne nagana ke kgonne go patela yunibesithi ka madi a ka, ke ntse ke dutse ko ntlong. Gonne ke ne ke dira tse dingwe tsa dikgwebo tsaka jaanong ke kgone go patela ke sa ya ko yunibesiting kgotsa ko di-office-ng tsa teng. Ya thusa gonne ga o le motho wa dikgwebo ga o nne le nako e ntsi ya go ya ko di-office-ng kgotsa ko bankeng go romela madi .

Se ke go dirisa madi mafatsheng a mangwe kgotsa go berekisa mogala wa gago go rekisa kgotsa go reka stock exchange mo mafaratlhatlheng, fa mongwe a batla go dirisa Forex o tshwanetse a nne le eighteen years, dingwaga di le eighteen go ya ko godimo, gape a be le banka le pase ya Aforika Borwa.

Di ka dirisa tsela ya gore batho ba bone ba tsene ka menwana kgotsa ba gatise difatlhego tsa bone mo camera-eng, go netefatsa gore ke bone le bone ba kgone go ikutlwa ba phepile.

O tshwanetse go kgetha bank-a e o batlang go bula akhaonto ya bank-a mo go yone, ga o fetsa e be o ya ko bank-eng e o e batlang go bula akhaonto mo go yone. Ga o fitlha ba tlile go go fa dipampiri tse o tshwanetseng o tlile go ditlatsa, ga o fetsa go ditlatsa o tshwanetse ontshe madinyana a mannye a o tlileng go a tsenya mo akhaontong, gore e kgone go bereka ga o fetsa ba tlile go gofa karata ya gago ya bank-a.

Ee go ka nna botoka thata fa di-bank-a tsa mafaratlhatlha di ka nelwa ka dipuo tsa bosetšhaba gonne batho ba le bantsi ba tlile o kgona go di berekisa mo Aforika Borwa. Gape batho ba ntse ba le bantsi mo Aforika Borwa ga ba itse go bua kgotsa go dirisa puo ya sekgoa, e fela fa di-bank-a di ka dirisa dipuo tsa bosetšhaba go ka nna botoka thata gore batho ba botlhe ba dirise dipuo tsa bone tse ba ikutlwang ba le botoka mo go tsone.

Ke nagana go patela madi a na gonne bank-a e dirisa karata tsa bone go ntirela dikarata gape, ke kolota madi a go dira karata la ntlha, e fela a tlile go ntirela sekoloto se le sintsi fa madi a tsena mo karateng ya me, gonne a tlile go tsamaya gonne ke a kolota madi a go dira dikarata.